Ngokombono wam ezemidlalo zinceda kakhulu ukuthintela lulwaphulomthetho phakathi kolutsha ngezi ndlela, zigcina ulutsha luxakekile. Xa ulutsha luhlala luxakekile kwimidlalo abanalo ixesha lokungena kwizinto ezimbi ezifana nobusela, iziyobisi okanye amakhwenkwe nezintombi ezikhohlakeleyo. Number two, zifundisa umthetho nokuzithoba. Imidlalo ifundisa ulutsha ukuthobela imigaqo, ukulawula imizwa yabo nokuhlonipha abanye, nto leyo egcina kude umkhuba wokulwa okanye ukuziphatha kakubi. Number three, zandisa ukuzithemba. Ulutsha oludlala imidlalo luba neminqweno, amaphupha kunye nokuzithemba baze bazibonele ukuba banako ukuphumelela ebomini ngaphandle kokwenza izinto ezophula umthetho.

Umdlali endimthanda kakhulu nguSiya Kolisi. Isizathu sokuba ndimthande kukuba ungumkhokheli omhle onesibindi, uyahlonipha abantu kwaye uhlala ekhuthaza iqela lakhe ukuba liphumelele. Ubonisa umoya wobumbano kunye nokuzimisela.

Ndingathanda isikolo sabo sibonelele ngemidlalo eyahlukeneyo ukuze bakwazi ukukhetha kwaye bafumane into abayithandayo. Nazi iintlobo zemidlalo endizithandayo, umbhoxo ufundisa intsebenziswano kunye nokomelela, ibhola ekhatywayo yenza kube lula ukuba wonke umntu adlale lula kwaye iyathandwa. Ibhola yomnyazi ilungele amantombazana nabafana, ikhuthaza ukubambisana. Athletics, ukubaleka, ukutsiba nokugibisela ilungele ukuzilolonga nokhuphiswano lomntu siqu.

Umbhoxo, Rugby World Cup, uMzantsi Afrika wasingatha ngo-nineteen ninety-five itumente apho amabhokobhoko aphumelela. Iqakamba, uMzantsi Afrika wasingatha ngo-two thousand and three, yayiyitumente enkulu ebandakanya amazwe amaninzi kodwa iqela lethu alizange liphumelele. Ibhola ekhatywayo, FIFA World Cup, uMzantsi Afrika wasingatha ngo-twenty ten. Yayiyeyokuqala eAfrika kunye neevuvuzela edume kakhulu naloo mhla.

Umbhoxo, Rugby World Cup uMzantsiAfrika wasingatha ngo-nineteen ninety-five itumente apho amabhokobhoko aphumelela. Iqakamba, Cricket World Cup uMzantsi Afrika wasingatha ngo-two thousand and three, yayiyitumente enkulu ebandakanya amazwe amaninzi kodwa iqela lethu alizange liphumelele. Ibhola ekhatywayo, FIFA World Cup, uMzantsi Afrika wasingatha ngo-twenty ten. Yayiyeyokuqala eAfrika kunye nevuvuzela edume kakhulu nalo mhla.

AmaBhokoBhoko Springboks aseMzantsi Afrika aphumelele indebe yehlabathi yombhoxo Rugby World Cup kathathu ngo-nineteen ninety-five, ngo-two thousand and seven, ngo-twenty nineteen baze baphinde ngo-twenty twenty-three besenza iirekhodi lokuba ngabaqala ukufikelela kwi-four yeendebe zehlabathi. Ngaphandle koko bayalawula nakwezinye imidlalo yehlabathi njengemidlalo yeRugby Championship kwaye badlala phakathi kwamaqela aphambili ehlabathini.

Uzigcina umzimba usempilweni. Ezemidlalo zinciphisa umngcipheko wokugula, zomeleza izihlunu nomzimba kwaye zinciphisa ukutyeba okugqithisileyo. Two, ziphucula ingqondo nengqondo ephilileyo. Ziyanceda ukunciphisa uxinzelelo, ukuphulula ukudinwa kwengqondo stress kwaye zikhuthaze ukuzithemba kunye nokonwaba. Three, zifundisa izakhono zobomi. Abafundi bafunda ukusebenzisana neqela ukulandela imithetho ekunyamezela nokuphumelela okanye ukwamkela ukoyiswa ngobubele.

Mntanam, ndiyaqonda indlela oziva ngayo xa abanye bekuthuka okanye bekwenza uzive ungahambi kakuhle kuba uthanda ibhola ekhatywayo. Kodwa mandikuxelele into ebalulekileyo, kukho into ephosakeleyo ngawe, into oyithandayo yenza ukuba ube nobungqi obunobunganga kwaye ube ngumntu owohlukileyo. Ayikho into embi ngokwahluka kwabanye, eneneni ihlabathi lifuna abantu abohlukeneyo abanesibindi sokwenza izinto abazithandayo. Qhubeka ubaleke udlale wonwabe, ndiyazingca ngawe, kwaye abo babekuthuka mhlambi abakufumani ubuhle bokwenza into oyithandayo. Ungaze uyeke into ekwenza wonwabe kuba abantu bathi into embi ihlala, ndikuseka emva.